Ee kile ka kenela setokofela re be re ntsha di one point five ka kgwedi le hona re kgone ho lokisa tjhelete le ho boloka tjhelete, e leng hore, e tla re thusa nako ka nako.

Ke nkile lengolo la mo ke dulang teng ko diofising tsa masepala le hona ho la account yaka pasa ya hao le lengolo la mo o dulang hona.

Ha ha motho fela lefelo a ka fuwang overdraft facility ka hobane o tshwanetse o be le hore wa sebetsa ebile o hola tjhelete e itseng.

O ka lokela tjhelete kgwedi ka kgwedi hore ba seke ba tswalela account ya hao ka e account ya check, e e na le ditjeho tsa kgwedi le kgwedi ka ho sena tjhelete e leng horeng ya tsena, ba tlameha hore ba e kwale.

Rona rele batho ba sebetsa mo SASSA rena re kreya feedback ya rona ho batho ba lo reng ba re tlisetsa tjhelete rena re na le ka feedback. Ha ka tjhelete.

Nka rata ho botsisa hore a na ke tshwanetse ho tjhentjha tjhelete and le hona ho dira ho nyakeha eng hore ke tjhentjhe tjhelete eo. Ka be ke ya le bank ke ya England.

Ke he motho a ka tsamaya a lo invest-a tjhelete ya hae hore ae kreye after sebakanyana ke na mane di mamelletse.

Overdraft ke lengolo le sebediswang ho nyaka ho kolotisa.

Hore ke tsebe ka jumpisa tjhelete ho lefella koloi. Nka dira stop order hore koloi e phele e ipatile

Ke be ke kopa ho ngodisetsa ho fumana UIF ya ka. Ka he ke sa hloke sebetsa feela, ke kopa ho botsisa hore ke tla fumana after sebaka se ka na nka ka.

Ho apply-ala ditekanyetso tsa selemo ka selemo. Nyaka o sebetsa hore o seke wa bona, o kolota banka. Ka he, e tla go dira hore credit score ya hao ebe ha tlase haholo, le hona re kgona ho blacklist.

Debit card ke ntho e loreng ke account, e leng hore o bula e le wena o kgona ho lokela tjhelete ya hao ebile o sebedise ntle le ho kolota banka.

Ke tlo mo bolella hore a se ke a ya mashoneseng ka hore mashonesa di-interest tsa bona, di tla dile haholo kudu. Le hona bo mashome sa kgona ho nyenyefatsa batho ebile ba ere o ka re ba ba kolota maphelo a bona a otle ho ya mashoneseng ha se monyetla. E bile ha se kakanyo e dutseng ha botse.

Fixed deposit ke ntho e le horeng o tla e bula ha o nyaka long term savings account hore o kgone ho boloka tjhelete ya hao.

Ho bula banka, e leng ya hao ho nyakeha pasa le deposit eleng hore e tla activate account ya hao. Hore o kgone ho boloka tjhelete le teng hona o kgone ho fumana tjhelete.

Tefo e fetang hlano etsa hore o kgone ho boloka dilo tsa hao ka short term insurance, hore o kgona hore he dilo tsa hao di ka timela kapa di a senyeha, o kgone ho di insure-a.

Savings account ke e leng hore o kgona ho kreya tjhelete kapa deposit-e tjhelete ho sena mathata.

O tshwanetse a ye ko account-ong ya hae a fihle mo a press-e lo e loreng o nyaka ho isa tjhelete ho account-ong engwe e be a bolelle hore ke bokae ebe a e press-e.

O tshwanetse a bule account e be a re fe account ya motho o mose mawatle. Hore re kgone ho mo romela tjhelete e fela e tla tseya matsatsi a mabedi kapa a mararo hore e fihle ho yena.